Ke nahana lebaka la hore motho a etse mosebetsi, ke ka setso sa hae sa Sesotho, hobane o leboha badimo ba hae ho ba , ho ba bontsha tsela ya hore a thole mosebetsi, le hore a thole katleho ya ho, ya ho tswella pele.

Batswadi tlamehile ba buisane, ha ba kgona ho buisana ba tlo kgona ho sebedisana mmoho, ka nako hobane puo ke yona ntho e tlo lokisang dintho hore ke mang a hlokomelang bana ke mang a dulang le bana. Ke yona tsela e le horeng bana le bona ba tlo kgona ho hola ka tsela e nepahetseng.

Mokgobi ha o kgethe hore o etseditsweng. Se mpa feela kgetho ke ya motho hore o etsa jwang ka bophelo.

Batho ba tla polekeng tse tsa ditoropo hobane ba ba tla mosebetsi. Hobane moo ba tswang teng, ha ba kgone ho sebetsa kapa ha ba thole mesebetsi. Ha ba tla ka , ka mo ka ditoropong, ba ba kgona ho fumana mosebetsi hore ba kgone ho sebetsa.

Eya ka setso sa ntate hobane ngwana haholo wa moshemane tlamehile a tsebe moo a tswang teng. Hobane ha a sa tsebe moo a tswang teng ha a no tseba moo a yang teng. Sesotho se re ngwana o tswella pele ka ntate.

Eya hobane e ya ba tshwanela hobane seshweshwe se bontsha hore wena o le motho wa mosadi o tswang a kae, le hore puo ya hao ke e feng? Hobane seshweshwe haholo se etseditswe basadi ba Basotho.

Eya hobane motse o wa o bontsha hore o tswa kae, le Morena o kgona ho bona hore batho ba Lesotho ba, ba, ba phela ka tsela e feng, ba apara jwang hape ke eng tswelopele ka motse wa Lesotho?

Ke ya nahana mmuso wa rona ha o nkele batho ba dulang mekhukhung hlohong, hobane ba hloka dintho tse ngata, ba hloka dikontiri, motlakase, se nengneng metsi ha ba wa thole ka nako tse ding. Ke nahana mmuso o ja tjhelete hore ba kgone ho thusa batho ba dulang mekhukhung.

Mokgodu ha o kgethe hore o ho pheha ka di-spice tse feng, hobane ha ho na ntho e fetohileng. Hobane le mohodu wa teng o ho pheha ka tsela ya setso, ha ho na taba e fetohileng.

Bohobe ke bo rata ho bo ja ka masapo, hobane ke setso sa, sa Lesotho sa hore o je bohobe ka masapo kapo ka nama ya kgomo. Ke bona bo ka kopantsha le dijo tse, tse, tse fapaneng. Haholoholo nama, bohobe bo jewa ka nama ka setso sa Lesotho hantle.

Ngwana nka mo reha Lehlohonolo hobane ke lebitso le nang le tswelopelo , hobane ke raya ngwana ka ntho e ke e batlang ngwaneng wa ka.

Ke hobane ha re kgone ho shebisana diphoso re le batho. Re tlohella motho a iketse ntho e a batlang ho e etsa, re sa mo shebise re le setjhaba, re le bo motswalle, re le batswadi. Hobane tlamehile motho re mo bontshe diphoso tsa hae, ka mehla le mehla.

Re tlamehile re latele setso sa, sa rona. Re seka ya ka maikutlo a rona hore re tlamehile re etseng. Re qale ka setso sa rona, hore re tswelle pele hore re tsebe hore ke eng molao o re kgonang ho o etsa.